Ngingambhalela i-akhawunti yemali yeselula ngoba ingcono futhi iyasheshisa. Angeke kudingeke ukuthi ngiye edolobheni ukuze kufakwe imali. Ngizovele ngicofe umakhalekhukhwini ngifake imali, naye futhi uzosheshe ayithole angeke kube nazinkinga zokuthi kumele aye ebhange ukuze akhiphe imali noma aye ezitolo angavele ayithole kalula imali ekhadini lakhe ngokuthi ifakwe ngocingo. Kuphephile futhi akuyidli imali. Konga imali konga nesikhathi ongasimosha, uma uya edolobheni. Uma uzenzela ekhaya kulula futhi kukahle

Ngiyazisola ngesincumo sami manje ngoba ukube kudala ngathatha umshwalense womngcwabo ngabe ngiyasizakala nami ekutheni uma ngivelelwa isimo esifana nesokulahlekelwa umuntu engimthandayo ngithole isinxephezelo nosizo mayelana nezinto zomngcwabo, njengoba kungeke kuthathe isikhathi eside ukuthi bangisize, ikakhulukazi uma kube yingozi yemoto noma izinto zemvelo. Ngiyazisola kakhulu ngokuthalalisa ngidonsele emuva ekubeni ngabe ngathatha isinqumo sokuthatha umshwalense ukuze ngingazuhlupheka esikhathini esizayo.

Ngingazizwa ngicasukile kakhulu ngoba ngizobe ngidinga usizo ngokushesha, kepha kumele ngilinde isikhathi nezinyanga eziyisithupha. Ngingazizwa ngicasukile kakhulu futhi nginganasizo, ngoba ngizobe nginganayo indawo engingabekela kuyo. Ngingazizwa ngidumele ngiphoxekile futhi ngishaqekile ngoba ngizobe ngigade ukuthi ngithole usizo kepha kuzomele ngilinde. Kungamele ngicale ngibuke ezinye izindlela zokuthola usizo ukuze kusheshe kwenziwe umngcwabo yonke into iphothule isikhathi sisekhona njengoba ngizobe nginganako ukuzikhethela bese ngilinda usizo-ke emvakwa emvakwezinyanga eziyisithupha.

Izinkundla zezimali nomakhalekhukhwini zibe nomthelela omuhle futhi omkhulu endaweni yasemakhaya ngoba abantu abahlala emakhaya sebayakhona ukuthumela izimali kubantu abahlala emadolobheni ngaphandle kokuthi bagibele baye emadolobheni bayofaka imali emabhange ngqo. Futhi kuyasiza ngoba abantu abahlala emakhaya lapho kunganazo izitolo bayakhona ukuthenga ugesi ngazo ngabo omakhalekhukhwini. Kubanye kwabanye abantu abahlala emakhaya lokhu kube nomthelela omubi ngoba abafundile futhi abakhoni ukusebenzisa kahle umakhalekhukhwini nezinkundla zezimali, besebenza amaphutha okufakela abantu okungebona imali.

Lokhu kungakwenza uzizwe uphoxekile futhi unganabo ubudlelwano obukade nebhange ngoba ibhange bekumele likufundise mayelana nokusebenzisa imali ukuze ungasebenzisi imali ngokweqile. Futhi kungakusiza ekutheni ubone ukuthi ngakusasa uzowenza kanjani ukuze ungabi ne-overdraft. Lokhu kungakwenza uhlale uthukile mayelana nesimo sakho sezezimali ngoba uzobe umelwe izikweletu eziningi okumele ubhekane nazo ukuze uphinde uqale ube nobudlelwane obukahle nebhange. Lokhu kungadala ukuthi ungaphatheki kahle emoyeni uma uqabanga izimo zezimali.

Ukuthola i-web, iwebusayithi ye-UIF esemthethweni kuyasiza kakhulu. Ukuyizulazula kunzima kakhulu uma ungaziqondisisi izinto ze-website. Ngakuthola lokhu kunzima ngoba nganginganalo ulwazi olufanele, kodwa ngokuqondisisa isilungu ngagqina ngiphumele ekuyisebenziseni njengoba yonke into iconde obala ibekwe ngendlela efanele futhi kulula nokuthi uyizulazule uma uqonda isiNgisi uyakhona. Ngayizulazula ngaphumelela ngenxa yokuthi usizo lwakhona luhle futhi liyashesha.